Unomncwazi ngomunye wabomma abaphekelela umalukazana wesiNdebele nakasuka ekhakwakhe abuyela ekhabo ngemva kobana avunule. Unomncwazi ubonakala ngokobana ambathe ingwani aphathe nedondolo. Nakufika ekhabo likamalukazana nguye ophekelela unomkhulumi ebandla nakayokubikela abazali bakamalukazana bona sebafikile bamlethile.

Itjholo yingubo embathwa ngumalukazana owendileko.

Isokana libulungwa njengomntwana wangendlini, alibulungwa nezitho njengombana lingakathathi.

Isidonodono sililiso esisetjenziswa lokha nakuvunywako, kuvunywa umvumo wesikhethu. Abanye-ke abavumi besikhethu basisebenzisa lokha nabayokugadangisa umvumo wabo, kwesinye isikhathi uyasithola sililiswa masokana nakagidako ebandla.

Umhlolokazi yindoda ethetheko ebhujelwe mfazi.

Awa, abomma abakavumeleki ukukhuluma iindaba zokulotjolwa komntazana, zikhulunywa bobaba. Unobangela wokobana abomma bangavumeleki kukobana abobaba nabazikhulumako bazikhulumela ebandla begodu ebandla abomma abakavumeleki.

Icuba yisambatho esenziwe ngesikhumba esivunulwa nakubanjwe iminyanya yesikhethu.

Irasu yivunulo eyenziwe ngomncamo, imbathwa bentazana lokha nababuyokuthomba.

Umgada kababa yikomo ekulu ukudlula zoke enikelwa ubaba likamakoti, ngenye yeenkomo yeenkomo ezisithandathu zedini.

Umqhele wenziwe ngesikhumba, yivunulo ethwalwa ehloko ithwalwa bobaba.

Abosotjherere, ziinhlobiso ezililako zifakiwa emanyathelweni esikhathini esinengi lokha umalukazana nakayokwenda. Uthi nawuzifake emanyathelweni njalo zikhambe zilila.

Isimanje, mnyanya la kuthathiwa khona umalukazana. Isimanje singenela ekhabo lesokana leli eselizoba ngubaba othetheko.

Umkhwenyethu yindoda ethethe udadwethu.

Amacici ziinhlobiso esizimbatha eendlebeni.

Ngenye yeenkomo ezisithandathu zedini ezikhitjhwa nakuyokulotjolwa umntazana.

Sisembatho esimbathwa bomma.

Yikomo ehlatjelwa umalukazana lokha nakayokwenda.

Ngezinye zeenliliso ezisetjenziswa lokha nakuvunywa umvumo wesikhethu.

Abantu abahlambisako ngilaba abendileko.

Irasu lenziwe ngomncamo, limbathwa bentazana lokha nababuyokuthomba.

Iinkomo zedini zisithandathu.

Ngokwazi kwami bazila unyaka woke.

Iyerhana lenziwa ngomncamo omhlophe twa. Limbathiwa mntazana osele athombile.

Usomkhwenyethu ngokwazi kwami ngubaba ozala umkhwenyethu.

Abomma bavuma igwabo lokha ingoma nayiweleko, bavuma igwabo nje kube amasokana akhambile ayokuwela.

Idzila sirholwani esimbathwa bomma, simbathwa entameni sibonakala ngokucwebezela ngombala wegolide.

Iinkomo zamalobolo nazipheleleko zisithandathu.

Umkhala wenziwa ngomncamo, umkhala umbathiwa bomma abendileko bawufaka ehloko.

Umgade sithelo esidliwako, ngaphandle ubonakala ngombala ohlaza kanti nawuwusikako ngaphakathi utjheli nofana u-yellow.

Kunesikhathi esithile asihlalako angayi emsemeni, akakhambi elangeni, akahlali nabanye abobaba ebandla.

Ikumbese yingubo enamabalabala afana newe-rainbow, imbathwa masokana namkha abentazana nabenza isiko.

Ipelesi, ngokhamba nomakoti lokha nakayokwenda. Ipelesi iphathela umalukazana isambreni nakananabako, akhambe ngaphambi kwakhe aqinisekise bonyana akawi. Kufana nokobana umkhombisa indlela bonyana akhambe bunjani, agadange bunjani kuze angawi ngombana vane agutjuzesiwe avalwe ngengubo.

Indoda ethetheko ayikhambi ebusuku, iyawuhlonipha umuzi wayo ngokuthi ingakhambi isoma abodade endleleni, izazi kobana ithethe.

Umma owendileko kufanele azithobe, aziphathe kuhle, athobele ubaba wakhe.

Uzila isikhathi esingangonyaka.

Incagu yenziwe ngesikhumba sesilwani.

Isiphila kuyisithelo osibona ngamakhasi ahlaza ngaphandle kanti nawusivula ngaphakathi ubona ubutjheli. Isiphila asitholakali nanoma kunini sitholakala ehlobo kwaphela.

Irhabi kuyivunulo embathwa litlawana lokha naliyokuthomba, lidlulela esigabeni esitjha tja.

Isikotjhi kuyivunulo, evunulwa bomma.

Umdzegana kuyivunulo, yona-ke ivunulwa bobaba.

Umnayilani wenziwe ngomncamo.

Nanoma-ke nginganahlathululo ehle njalo, ngike ngizwe ngomgari. Umgari wenzelwe abobaba.

Amadalanyana afakwa emanyathelweni.

Umbalo kuyingubo embathwa matlawana lokha nakayokwenza isiko lokuthomba, angena esigabeni esitjha sobuntazana. Umbalo ubuye umbathwe namasokana lokha nakayokwenza isiko lokuwela. Ubuye godu umbalo umbathwe bomma lokha nabayokwenda. Umbalo ubonakala ngemibala ekhanyako ehlukileko, kunombala otjheli, kunombala ohlaza, umbala o-green, umbala o-brown, umbala o-maroon, bese-ke emphethweni uphethwe ngobunzima.

Unokhethwabo ligama elinye lombalo. Nawungafuni ukuberegisa igama elithi umbalo uyakghona ukuthi unokhethwabo.

Umtshurhwana uyingutjana encani embathwa bomma abendileko.

Senziwe ngesikhumba, sivunulwa bobaba.

Umncwazi kuyingwani eyenziwe ngewula, ethwala ehloko. Esikhathini esinengi-ke sithwalwa bomma abendileko lokha nabenza iminyanya efana nedwendwe nobukhazi kanye neminye.

Umkhala kuyivunulo ethwalwa ehloko. Umkhala wenziwe ngomncamo, kungaba-ke mbala oyithandako yemincamo uyihlanganise, wenze umkhala wakho omuhle owuthandako, ozowuthwala ehloko. Umkhala umbathwa bomma lokha nabenza iminyanya, iminyanya efana nedwendwe nobukhazi. Esikhathini esinye-ke umkhala siyawubona umbethwe masokana lokha nakabuyokwenza isiko lokuwela.

Nginganalo ilwazi elingako kodwana ngicabanga bonyana unomahlonjana kuyivunulo ebekwa emahlombe, kungaba yivunulo mhlambe yabomma.

Unomatlawana kuyivunulo embathwa matlawana.

Iqakathekile ngombana iyaqhaza kobana umuntu usesigabeni siphi sepilo nofana sokukhula. Kungakho-ke ivunulo yabentazana abathombileko ingafani nevunulo yamatlawana. Begodu kungakho abomma bavunula ngokuhlukileko kunamathari. Lokhu kwenzela kobana sikwazi ukuhlukanisa kobana ubani ukusiphi isigaba sepilo namkha sokukhula.

Isiko liqakatheke khulu kimi, ngombana umuntu kula akghona ukwazikhona imvelaphi yakhe, ukuthi usukakuphi ukuyaphi.

Ibuveza ekutheni kuyahlukaniseka bonyana ukusiphi isigaba sepilo. Ngombana-ke abantu abanye nabanye banevunulo ngokuhlukileko, kuya ngeengaba zabo zepilo abakizo.

Umrhoru nomratha ngizo engibona bazithanda khulu. Ngombana-ke awukho umnyanya odlulako, la kungahlatjwa khona ikomo, kuphekwe umrhoru nomratha.

Ngikhuluma ilimi lesiNdebele. NgiliNdebele maNdebele, elikhulele KwaNdebele. Lafunda isikolo, lifunda ilimi lesiNdebele, ingakho-ke mina ngikhuluma isiNdebele. IsiNdebele kulilimi lekhaya.

Iye, ngiyavuma ngombana umvumo uyingcenye yesiko. Abantu bayakghona ukuzikhakhazisa ngomvumo wabo, wesiko labo. Yingakho-ke mina ngithi ngiyavumelana nesihloko lesi.

Inaka yenziwe ngomncamo.

Iphotho kuyivunulo evunulwa bomma abendileko.

Iphephethu ivunulwa bentazana.

Ibhetjha kuyivunulo evunulwa besana.

Isithimba kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba sekomo, namkha sesilwane esinye. Ivunulwa bomma, kanti-ke ivunulwa nangilaba abendileko.

Kuyivunulo evunulwa lokha nase uwendile. Ingakho-ke vane kutjhiwo bonyana umuntu uvunula iintjhorholo zemzini.

Iporiyana yivunulo evunulwa bobaba.

Amapatlagwana ayafana nama-sandal. Kulinyathelo elivulekileko elembathwa babantu bembaji.

Umtjhotjho kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba senyamazana, ivunulwa babantu bembaji ehloko.

Ibhengela kuyinto efakwa ezandleni, ekghabisako.

Amanambasikhambe manyathelo, namkha ngithi amateki avunulwa bomma, bentazana kanye namasokana.

Amacici afakwa endlebeni, ambathwa babantu bengubo.

Ibherede iyathwalwa ehloko. Khulukhulu ithwalwa bomma abendileko lokha nabaneminyanya.

Idzila kusirholwani esifakwa entanyeni. Sembathwa babantu bengubo.

Idzila kusirholwani esifakwa entanyeni. Sembathwa babantu bengubo.

Iyerhana yenziwe ngomncamo, kwangathi uyalenga. Ivunulwa bomma abendileko.

Ingwani, ingwani ithwalwa ehloko. Ithwalwa babantu ababobaba.

Ikghororo kuyivunulo embathwa babantu bembaji.

Umlingakobe kuyivunulo eyenziwe ngomncamo, uthwalwa ehloko. Uthwalwa bomma abonomnyanya lokha nakwenziwe umnyanya, ngingatjho ngithi umnyanya wamasokana.

Inyoka kuyivunulo eyenziwe ngomncamo, nayo njengomilingakobe ithwalwa ehloko. Ithi nawuyithwele ehloko ilenge ilenge beyifike phasi. Yingakho-ke ibizwa ngokobana yinyoka, ngombana yide. Imbathwa-ke esikhathini esinengi bonomnyanya, nakunomnyanya wamasokana. Ngingatjho ngithi nakunegwabo, neminye iminyanya ehlangene namasokana.

Inyoka imbathwa ngomnyanya, umnyanya ofana negwabo, nokhunye kwamasokana. Ngingatjho kuhlekuhle ngithi inyoka imbathwa ngengoma, nakuphume ingoma.

Awa, ngiyathoma ukuzwa ngegama leli. Anginasiqiniseko sokobana ngiyazi bona yini.

Isititirimba kuyivunulo eyenziwe ngesikhumba.

Awa akukavumeleki, isithimba senzelwe abomma.

Isiqobotjhelo sisetjenziselwa ukuncamela ingubo. Siyasetjenziswa bomma, bentazana, nabanye. Abomma basisebenzisela ukuqobotjhela iingubo zabo. Nangithi abomma ngibala laba abendileko. Abentazana, ngibala laba abathombekileko, baqobotjhela iinkumbese zabo ngesiqobotjhelo.